Re apara dishweshwe tse na tse blue, white tsena le gape ga di a fetoga thata le tse dingwe ke bona e le selo se le se tshwanang.

Tjhe ga ke nagane yalo ke nagane jalo, ga ke bone e le selo se se botse gore motho a ka e apara kwa khonferenseng. Ke nagana gore ko khonferenseng go apariwa formal-e black, white, pink you know go apariwa formal-e and ga ke nagana gore dišhwešhwe ke dilo tse di formal-a.

Ke nagana ke seshweshwe, seshweshwe se setle haholo, se bontsha gore motho o tswa kae ene o ikgantsha kwa tswang teng.

Tjhe ga ke nagana yalo, ea tsa Mazulu, tsa Maxhosa ke setso sa bona seo, bone ba amogelegile gore ba ka apara yalo ka go tlhompha setso sa bone. Bana ba gompieno bone ba bona ntho tsena tsa moaparo, ke a nagana nje fela gore ba di bona kwa Motse Kapa ko Amerika kwa. Ko Amerika TV le yona e bontsha batho diaparo tse fapa fapaneng and e jwale bana ba gompieno ba feleletsa ba le attracted go diaparo tseno.

Di bontsha ka mokgwa o di entsweng ka tsona, design ya teng ke yone e bontshang gore motho ke wa setso sefe.

Ke nagana gore ke moaparo wa setso, go bontsha gore ene o tswa kae, a ke Mosotho or ke Motswana or ke Mozulu tshwanetse gore apare setso sa ko ga bone.

letlhaka masela a tlholego, mo nakong ya bogologolo diaparo di diriwa ka letlhaka la diphologolo. E leng dijo tsa diphologolo tse di jewang jaaka dikgomo, dipodi, ditlou. Selo seno se ne se diriswa ka go nne se teng mo tikologong masela a rekilweng masela a motshikiri.

Ka bokhutswane kamano gare ga setso le diaparo tsa basadi e bontsha boitshwaro, seriti le boikgantsho ba setso.

Ee ke akanya gore di ka tshela mmogo le fešhene e ya gompieno, ka gore o ka kgona go itirela design e different-e. Go tswa kwa di design-eng tsa sekgale-kgale o itirela design e ntšha yanong ka lesela la gago la setswana.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa jang diaparo tsa basadi mokgwa meletlo le ditiragalo, sephiri sa botho le bong, bokgoni jwa go ikatisa ka mebala le mekgabiso.

Ba kgona gore ba boele kwa morago ba shebe rona, bo mme ba kgale bane ba apara jang. Mme ba tle ba di busetsa gape mo fešheneng diaparo tseno tse ne di apariwa kgale.

heKe nagana ke di bell bottom, di cardigan le di crop top. Ke tsona tse eleng gore di ile di a tlisiwa gape mo fešheneng ke bana ba gompieno.

Nka ira di pinifa ka gore di pinifa gama nnete di apariwa ke mongwe le mongwe and nka ira dipinifa tse dintle tota tse di rategang.